Mangwane wa ka kea utlwisisa ngongoreho ya hao. Ho bokella tjhelete selemo kaofela e be le e sebedisa ka grocer-ra feela ho ka etsa hore le se ke la bona kgolo kapa melemo e telele ya tjhelete eo le bokellang. Ho na le ditsela tse ding tse ka le thusang ho hodisa tjhelete ya stockvela sa lona, hore e be le letlotlo le sa felleng ho fapana, le ho sebedisa hang feela ka selemo. Ditsela tse le ka di sebedisang ke ho kenya tjhelete ya stockvela matseteng a tswalang moputso.

Ke ka nqosa ho tseba hore o ile wa utlwa hore tshireletso ya lefu ha ya sebetsa hantle ha o no o e ntsha, ho ka etsahala hore o ile wa tseba hore tshireletso ya lefu e ka sebetsa ha e ne e sa hlaloseha hantle, kapa ho bile le mathata ka kaho ya poloko kapa maemo a lepolanka. Ke ka sebele ke itse re ka ipeha maemong a thata ka bohlale ba ho latela melao le maemo a ngodiso ya dikgokaanyo tsa tshireletso.

Nkgono ho reka moya ka mohala ho bonolo ebile ho ka thusa ho fofa le ho phomola. Mona ke dintlha tsohle tseo o ka di latelang ho etsa hore o rekise moya ka mohala. Ya pele, kgetha tshebeletso ya moya airline, ya bobedi o ka sebedisa cell phone App ho reka moya kapa ho reka tekete ya ho fofa flight ticket.

Ho rekisa tshireletso ya lefu ke ntho e bohlokwa ho hlalosa hore moreki ho na le nakonyana waiting period eo o tla tshwanela ho e emela pele ya ka kopa tjhelete ya ho lefa ha ho hla ha lefu lelapeng. Mona ke ka moo nka mo hlalosetsang nakonyana waiting period. Nakonyana ke nako e itseng e tlang pele ho ka fumana tshireletso ya lefu e sebetsang. Ha moreki a etsa pehelo application bakeng sa tshireletso ya lefu, o tla tlameha ho emela nako ena pele a ka kopa tjhelete ya ho lefa ho fitlha a ka falella tshebetsong ka kakaretso.

Ho latela taxation mokgahlo wa melao ya tjhelete. Mokhonto wa tefo ya tjhelete tax deductions. Tjhelete ya ho sebetsa e kekeng ya bolokwa e fapaneng ho latela lebitso la mosebetsi, le ka tsona taxes melao ya temoso kamora hore o patetse bokae o le lebitso la tjhelete.

Ho patala tjhelete ya insurance ke ntho e hlokahalang haholo, haholo ha o nahanisisa ka tshireletso ya lona le tshireletso ya lelapa. Pono ya ka mabapi le ho patala insurance e ka hlaloswa ka mokgwa tshireletso ya lefu. Tshireletso ya lefu ke ntho ya bohlokwa ka lebaka la hore e ka fana ka tlatsetso ho ba lelapa la hao ha o ka hlaha lefu. Ho patala tjhelete ya insurance e tla thusa ho sireletsa sehla sa ho phela sa ba lelapa la hao.

Mabaka a ka sehlooho ke ana, ditjeho tse phahameng. Insurance-e e felletseng e bitsa tjhelete e ngata ho feta diphuthelwana tse ding tse fokolang. Ho se tsebe ka botlalo. Batho ba bangata haba tsebe ka mefuta e fapaneng ya insurance le melemo ya tshireletso e felletseng. Ho nyefola kotsi, ba bang ba nahana hore ha ho na monyetla o moholo wa hore ho ka etsahala kotsi e ba e ba amang hampe ka hoo banka insurance e fokolang, kapa ba ihlokomela ka ho felletseng.